Ukwakha uchashise abantu kungakuyenzela imali kakhulu because njalo makuphela inyanga ungathola imali ende futhi kudiphenda ngokuthi indawo yakho ingakanani, eyi ngendaba yokungakhwakhi maan kuhambisa isikhathi kakhulu kubatholi mali . Ende futhi, uma uwakha fast-i ufake abantu fast-i ilapho khona owuzothola imali ngizisola kakhulu ngokungakhi ngoba kumanje kumele ngabe senginayo imali.

Ngangijabule kakhulu ngoba imali ibalulekile futhi kulo mhlaba esiphila kuwo naku le simo somnotho esikuyo la eNingizimu Afrika, ngangijabulile ngoba ngale mali bekumele ngabe ngenza izinto ezingcono ekungamthuthukisa empilweni. So, ngikwatile angikho-right mengicabanga nje ngiyacikeka.

Zizothuthuka kakhulu ngoba abantu bamanje esikhathini esiningi baspenda isikhathi emafonini, abanye sebasebenza khona kuma-Betway, kukhona umuntu osebenzisa i-Betway as umsebenzi wakhe nje abhekele kuwo. Abanye bazibiza ngabo-Forex trader nabo bayakhona ukunakekela umndeni wabo ngalokho so, ziningi izindlela zokwenza imali ngefoni ende nakusasa zizothuthuka lezo yindlela lezo. Kuzoba lula for thina ukuthi uyenze imali ngefoni.

Ngingaqala ngikhulume nommeli noma ngisebenzise ifoni ngibheke ukuthi iyiphi indlela engayilandela esemthethweni kuze ngithole imali yami iphelele, then ngifonele ummeli ozongimela ukuthi silwe le case.

Yaphela i-contract emsebenzini plus nami ngokweguga isikhathi sesambile so, bengisacela u-UIF engimsebenzele for more than ten years. Impilo yami ayiyinhle kakhulu mani, ngiyayidinga imali since ngingasakhoni nokusebenza ngiphelele nawumsebenzi.

Into engiyisabayo ukuthi le mali ingangabuyi ende kule simo somnotho akukuhle kakhulu ukudlala ngemali, uyifake ucabange ukuthi izobuya isinengi bese ihlale ingabuyi, eyi kungikhathaza kakhulu lokhu. Kuyangabasiza ukuthi ungayenzi lento ngoba imali ibaluleke kakhulu plasi njengoba ngingumuntu onomndeni, umndeni wami udinga ukudla ubhekele kimi ngizocela ukuthi ibuye le mali.

Eyi futhi uma ukolote kakhulu uba kuma-arrears kuze ngibhadale isikoloto lesi ngaze ngajabula mina, hawu nama-arrears angisekho nakuwo hawu impilo yami seyoba ngcono ngaphandle kwalesi koloto.

Izinselele ukuthi iyabiza i-medical aid kakhulu futhi uma uzibhadalela wena, koda inenzunzo kakhulu ngoba awudingi ukuya emaklinikhi lapho kugcwala wonke umuntu. Uba ngeklinikhi yakho engasese noma ufike ngasiphi isikhathi uyasithola usizo ende futhi bakunikeza usizo elinekhwalithi.